Ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo kanye nokukwazi ukukhokhela izindleko kuthinta kakhulu ikhono lamadoda lokufuna ukwelashwa, ngenxa yokusebenzisa kabi izidakamizwa nokudakwa. Ukufinyelela okulinganiselwe ekunakekelweni kwezempilo kungavimbela amadoda ekutholeni ukwelashwa okudingekayo, ngenxa yokuntuleka kwezinsizakalo ezitholakalayo noma isikhathi eside sokulinda. Ukukwazi ukukhokhela nakho kuyisithiyo esikhulu, njengoba izindleko zokwelashwa zingabiza kakhulu kubantu abaningi. Lapho ukwelashwa, kungakhokhelwanga umshwalense noma kubiza kakhulu. Amadoda angase avinjelwe ekufuneni usizo.

Ngingaqinisekisa ukuphepha kwendawo, ngihlole umzila womoya, ukuphefumula, ukujikeleza kwegazi, ngihlole izinga lokuqaphela, ngenze ukuhlolwa okusheshayo kwekhanda kuya ozwaneni, ngihlole izimpawu ezibalulekile, ngithole izimo ezisongela ukuphila futhi ngibeke ukunakekelwa kuqala ngokusekelwe kuloko okutholiwe. Ebese ngibhekana nezindaba ezibucayi, njengokopha ongalawuleki, indlela yokuphefumula esengozini, noma ukuboshwa kwenhliziyo kuqala. Ngizinzise ingane, ngilungiselele ezokuthutha futhi ngiqaphe njalo isimo sayo. Ebese ngixhumana nesibhedlela esamukelekayo mayelana nesimo somntwana, kanye nokunakekelwa okunikeziwe.

Kungamele ngibe nozwelo, ngicace, futhi ngiqinisekise. Njengomhlengekazi, ngingafanele ngichazele umfundi isimo ngendlela eqondakala kalula, nginikeze ukusekela ngokozwelo futhi nginikeze imininingwane kubazali mayelana nesigameko, ukunakekelwa okunikezwayo, nanoma yiziphi izinyathelo ezidingekayo zokulandelela.

Iminyango wezomlilo ingathuthukisa ukuphepha nokuphila kahle kwabacimi bomlilo, ngokusebenzisa ukuqeqeshwa kwezempilo yengqondo, izinhlelo zokusekela ontanga, ukufinyelela ekululekeni kochwepheshe, imihlangano yokucobelelana ngolwazi lokulawula ingcindezi, nokukhuthaza isiko lokuvuleleleka. Bangaphinde banikezwe ukwesekwa komndeni, imizamo yezempilo yomzimba, ukulawulwa kwesigameko esibucayi sokucindezeleka, kanye nezixazululo ezisekelwe ubuchwepheshe zokusekela impilo yengqondo.

Ubuhlungu besisu ezinganeni kungabangelwa izici ezihlukahlukene, okungase kubalwe izindaba eziphathelene nokudla, ubuthi bokudla, ukungezwani komzimba nezinto ezithile noma ukungabekezelelani. Kungaphinde futhi kube izinkinga zokugaya ukudla, mhlawumbe ukuqunjelwa noma ukucindezeleka, noma ukukhathazeka. Izici ezingokomzwelo zingabangela ukungakhululeki kwesisu okanye kuphinde kube izimo zezokwelapha eziyisisekelo ezifana nesifo samathumbu esivuthayo.

Izikhungo zokunakekelwa kwempilo zingaqinisekisa ukuxhumana okufanele kweziguli ezinenkinga yokuzwa, ngokusebenzisa otolika abangochwepheshe, izinsizakalo zokutolika okukude kwevidiyo, ukuxhumana okubhaliwe, izixazululo ezisisekelwe ezobuchwepheshe, izisebenzi zokuqeqesha ngolimi lwezandla oluyisisekelo, ukwenza amalungiselelo angaphambi ngokuvakasha, nokunikeza ukuxhumana okubonakalayo nokucacile.

Ohulumeni kanye nama-NGO bangakwazi ukusekela imitholampilo ngokuhlinzeka ngemithi ebalulekile, ngokunikeza usizo lwezezimali, ukuqeqesha abasebenzi bezempilo, ukukhuthaza ukusetshenziswa kwemithi enengqondo kanye, nokugqugquzela ubudlelwane nezinkampani ezithaka imithi.

Ukujima, kanye ngosuku, mhlawumbe ekuseni noma ntambama, zonke izinsuku, uphinde uqinisekise futhi ukuthi udla ukudla okunomsoco, awudli ukudla okunamafutha kakhulu, kanjalo futhi okunesitashi kakhulu.

Okokuqala, ukuqonda izibalo zabantu kanye nezidingo zomphakathi, phinde bahlele imihlangano yokucobelelana ngolwazi nezingqungquthela mayelana nesisekelo se-HIV ne-AIDS. Ukuvimbela nokwelashwa, kusabalaliswe izinto zolwazi ezibucayi. ngokwamasiko, basebenze imidiya yendawo ukwenza izimemezelo sesevisi yomphakathi. Baphinde bazibandakanye ezinhlelweni zokufinyelela emiphakathini kanye nemibukiso yezempilo. Futhi bangasebenzisana nezinhlangano nezikhungo zendawo. Basebenzise izinkundla zedijithali zemfundo ukuqalisa izinhlelo zokufundisa kontanga. Banikeze ukuhlolelwa kwe-HIV okuyimfihlo kanye nokwelulekwa, baphinde futhi banikeze ukwesekwa okuqhubekayo kulabo abaphila ne-HIV and AIDS.

Indlala ithinta kabi ikhono lokufunda lengane ngokunciphisa ukugxilisa ingqondo, inkumbulo, nokusebenza kwengqondo, ngenxa yokuntuleka kwezakhi ezidingeka yayo namandla. Ukuqinisekisa ukuthi izingane zithole ukudla kwasekuseni okunomsoco, kubalulekile empumelelweni yazo, ezifundweni, nempilo yonke.

Izikole zibhekana nemfundo eyisisekelo yosizo lokuqala kanye nokufunda ngezempilo, ngokuhlanganisa ikharikhulamu, izinkundla zokucobelelana ngolwazi, izinsiza zokusiza lokuqala, izinhlelo zemfundo yezempilo, ubudlelwano nezinhlangano zezempilo nezinsiza eziku-inthanethi.

Ukuze ngibhekane nezidingo ngokomzwelo zomfundo olimele, kungamele nginikeze indawo ezolile, ngihlole futhi ngiphathe ukulimala, ngilalele ngozwelo, ngiqinisekise imizwa yakhe, nginikeze isiqiniseko futhi ngibikele abazali uma kunesidingo.

Mina ngokwami ngithi abantu abaqhubeke nokugqoka amamaski emathuneni, ngoba kahle kahle mangabe sisemathuneni kusuke kungasiko abantu abasondelene nawe, okanye obaziyo, okanye abahlala eduze nawe. Ikakhulukazi, kusuke kukhona abantu abaphuma ey'ndaweni ezahlukene, njengoba befika nje, awubazi ukuthi baphethwe yiziphi izifo ongahle utheleleleke kuzo. Ngakho-ke, kungcono ukuthi uhlale uphephile, ngokuthi ugqoke imaskhi.

Isimo besisibi kakhulu. Inqwaba yezimoto emgwaqeni omkhulu ngesikhathi sokugijima, okubandakanya izimoto eziningi ezinabantu abalimele okuhlukahlukene, ezishayisene. Eyi, enye igibele phezu kwenye. Bekukubi kakhulu. Futhi namanje ngisamangele ukuthi laba abasindile basiinde kanjani, ngendlela isimo ebesisibi ngakhona, kumgwaqo uthelawayeka.

Amasu okuxhumana aphumelelayo ahlanganisa izivumelwano ezimisiwe, ukuxhumana ngomsakazo okucacile, kanye nokusetshenziswa kobuchwepheshe ukwabelana ngolwazi phakathi kwabaphenduli nabahlinzeki bezempilo.

Imikhankaso ye-Movember iqwashisa ngomdlavuza wendlala yesinye, ngokugqugquzela amadoda ukuthi akhulise amadevu, aqongelele imali acobelelane ngolwazi ezinkundleni zokuxhumana, ahlele imicimbi ethuthukisa impilo yabesilisa.